Ziphosisa ingqondo ikhawuleze ukucinga, ikwazi ukusombulula imeko. Inceda ukuba ube ngumntu ocinga nzulu kwaye ongakhawulezi ukulibala.

Ezemidlalo zibuzisa umanyano kwilizwe ngokuba wonke umntu ucinga ntonye, unqwenela ntonye kwaye uba semva kweqela elo okanye iqembu elo lesizwe ukuba maliwine.

Kukuba umzali abe nexesha lokudlala nomntana ekhaya, ambhalise kwiiklaphu zasekuhlaleni zemidlalo kwaye amkhuthaze nasesikolweni ukuba angenele okanye adlale imidlalo ekhoyo esikolweni.

Imicelimngeni yemidlalo yeevidiyo kukuba yenza abantwana bangadlali bashukumise igazi. Loo nto ikhokelela ukuba babe nemizimba emikhulu engakhokhelela kwizifo ezinobungozi.

Mntanam, le midlalo yeintanethi uyithandayo iyakulibazisa. Ikwenza ukuba ungakwazi ukufunda iincwadi zakho. Loo nto ke inciphisa amathuba akho okupasa, kwaye le midlalo iza kudodobalisa ingqondo ikwenze ungakwazi ukwakha ubuhlobo kunye nabanye abantwana.

Kwakumandi kakhulu esikolweni ngexesha lemidlalo. Yayiba ngamayeyeye, sicula iingoma zokuvuya, silungiselela ukungena ebaleni. Ndikhumbula umdlalo wokugqibela esawudlalayo apho satyiwa khona sesicinga ukuba siwinile sayekelela umxakatho. Kwimizuzu yokugqibela satyiwa sisikolo esasidlala naso. Loo nto indifundisa ukuba kufuneka uhlale ngexesha lonke uzimisele, usezingqondweni kude kufike ixesha lokuphela kwaloo nto uyenzayo.

Le midlalo enobundlobongela ibe negalelo elibi kakhulu kunyana wam ngokuba imfundise ukuba ukusombulula into kufuneka abe nomsindo.

Isixhobo sokudlala imidlalo yevidiyo endingasithengela unyana wam yifowuni. Yona akanako ukuphinda ayisebenzise kwezinye izinto kwaye nam xa ndimfuna ndingamfumana kuyo.

Ndicinga ukuba la madoda awathathelwa ngqalelo xa edlala ibhola yomnyazi kuba lena yinto engumnqa nengaqhelekanga ebantwini. Awaqhelekanga kuba amadoda adlala umnyazi. Iqheleke ingumdlalo wabantu ababhinqileyo.

Emva ko-nineteen ninety-four iye yatshintsha le mbono ngokuba amaqela esizwe abandakanya abadlali abamhlophe kunye nabadlali abamnyama ngokulinganayo.

Ibhola yombhoxo, ibhola yeqakamba, i-tennis, ne-hockey.

Ungenza nantoni na ukuba ufumane imali kwaye ungahambisa nendaba ezibubuxoki kuba ufuna ukuba ufumane le mali yokuba yi-inshorensa.

Owu, nyana, kuyatyhafisa nyani ukungaphumeleli. Kodwa ke namaqela aphambili aziwayo ngoku amakhulu kakhulu kunye nabadlali abaziwayo nabadumileyo baqale ngokutyiwa. Into ekufuneka niyenze kukuba nizilolonge kwaye nihlale njalo, nidlala. Niza kude niphumelele, umzingisi akanashwa.

Njengomphathiswa wezemidlalo ndingathanda ukuba iqela lamanina lebhola ekhatywayo iBanyana Banyana ifumane inkxaso eyifanayo kunye naleyo yeqela lamadoda. Bafumane imali elinganayo ukuze bakhuthazeke ngakumbi ekudlaleni.

Olu luvo libe nefuthe elibi kakhulu ngokuba kungophele ukuba amaqela ombhoxo abasetyhini afumane inkxaso ngenxa yezi zimvo.

Umntu oxhuzulayo angazikhusela ngokuba angahlali ixesha elide kule midlalo, adlale nje ixesha elifutshane kwaye adlale kukho omnye umntu okhoyo apha endlini or adlala naye.

Ndingamcebisa ukuba ajonge ezona nto zithandwayo kwaye zixhaphakileyo kubantu abatsha ukuze abe ngumphembeleli esebenzisa zona.